Mmuso o ka tshehetsa borapolasi ka ho ba ela hloko ha o tloba na le maemo a fetohileng a lehodimo. Hape ba ka thuswa hape ka hore ba fumane tshehetso ha ba tla ntlheng ya hore ba tlameha ho reka, lefatshe la hore ba tlo lemela hodima lona, jwalo ka borapolasi.

Nka eletsa rapolasi a motjha hore a tle a shebe pele ka maemo a motse oo eleng hore o batla ho rekisetsa teng, hore na ebe batho ba moo ke sefe seo horeng ba se hloka haholoholo hore atle a se rekise, le hore ba tle ba se fumane se le haufinyana ho bona. Hape hore se tle ntho tsa hae di tle di finyelle mmarakeng, a shebe hape, le a shebe hape le .

Tjhe, hobane hase kaofela batho ba ka tswelellang hore ba be borapolasi ba hlwahlwa, eleng hore dintho tsa bona di hantle, le hore ba tseba le ho lema.

Ha maemo a sa mpefetse haholo e ka nnete, nka sebedisa tsebo ya ka ya setso hore ke tle ke lokise dintho tse senyehileng, hape ebile nka eletsa le dihwai tse ding hore ditle di etse jwalo ka ha ke entse hore dintho tsa bona di tle di tsamaye ka tsela e nepahetseng.

Hore dipeo tsa hao di ske tsa senyeha, jwalo ka rapolasing ya hlwahlwa, o tshwanetse hore o di behe plekeng, e leng horeng ha ho tjhese haholo. Le teng ha ho bate haholoholo. Empa tlametse di dule di phodile hore di kgone di dule, di le hantle, di ske tsa senyeha. Hape o ka di kenya ka hara, ka hara dintho tse, tse kareng bo mabekerenyana a, a kgalase hore di ske tsa thola mongobo haholo, di dule di phodile hao di behile ka tlung.

Mme ha o bone hore sebaka sa hao se seholo haholo ho kang o ka thola batho ba bang hore o tlo ba hirisetse sona hore o etse tjhelete e nngwe e fetang yena eo oe etsang hona jwale, hobane ha jwale hwa bonahala hore ehlile sebaka sena se seholo haholo, mme ha o kgona ho sebedisa o lema ka nqenana ka nqenana o kgona hore o hirisetsa batho ba bang ka ka tjhelete e hodimonyana hore o tlo kgone ho etsa profit-e e ngata haholo, o tlo bene le tjhelete e ngata.

Seo malome waka aka se sebedisang ke chemical-e e re e bitsang ka hore ke pesticides e leng hore e bolaya dikokwanahloko tseo eleng hore di tholahala ka tlasa mobu hore di ske tsa lematsa dintho tse leng moo ele hore di skebe tsa senyeha. Enngwe hape ya ka e sebedisang ke, ke mafura ana a mang eleng hore o tla be o a fafatsa ka hodima dijalo tsa hao hore di skabe tsa tsa senyeha.

Ho se ho na le mokgwa o motjha wa ho ngola ditlaleho tsa hao fatshe. Esitane mokgwa wane wa kgale le horeng o no ngola bukeng fatshe. Hona jwale ditlaleho tsa rona se re di ngola hang hona hodima difonofono tsa rona. Ho bobebe haholo ebile ho potlakile, hape mokgwa o mong hape o ka di ngola hape.

Ke hore ba hlokomele dijalo tsa bona ka mokgwa o jwang, le hore batle ba boloke dipeo tsa bona hore di ske tsa be tsa senyeha .

Eya o bua nnete hake soka ba ke bona batho eleng hore ba dikga empa ke nahana hore re o ka kena mathateng hoba, moo o tlabeng o kene teng ke polasing ya motho e mong ene o tlabe ho kene a sa o dumella hore o kene teng. So, seno se a bontsha hore o tla kena mathateng haholo ebile a ka kgona le ho o tlaleha sepoleseng hore o kene thepeng ya hae ntle le tumello ya hae.

Ke ne ke nwe, mohalakane ha ne ke tshwerwe ke mala ke sa tsebe ho dubakane ka mpeng ka ho etsahala eng, wa nthusa ho ntsha, dintho kaofela tse loreng di neng di ntshwenya ka mpeng yaka. Ka nwa hape le, moriana ona wa sefuba, e leng lengana le thusa haholo ka ha o tshwerwe ke sefuba.

Nka eletsa dihwai hore di kopane le dihwai tse ding tse leng horeng keng ha ba sebedise manyolo, ba sebedisa di-chemical-e tse ding, ba mpe ba etse kopanonyana ya hore ba bontshane hore ke di-chemical-e di feng tse etsang hore dijalo ditle di hole ka pele di tle di be, di be kgolo ka mokgwa oo batho ba eleng hore ba lakatsa hore ba ka di reka di le ka teng.

Se o nka buisanang le bona ka sona ke hore re etsa jwang ka taba enana ya hore diente di dieha ho fihla, ene bohlokwa ba hore kopano eno e be teng ke hobaneng, diphoofolo di ya di hloka diente hore ditle di phele nako e telele, ditle di phele le hantle mmeleng le tsona. Jwale e bohlokwa haholo kopano eo e tlabeng re e tshwere letsatsi leo.

Hore soneblomo e tle e atlehe haholoholo e jalwa ka dikgwedi tsena tsa hlabula, e leng Mmesa ho isa Motsheanong, hape soneblomo hore etle e atlehe hantle e tlametse e jalwe mobung o ka reng letsopanyana le, le ekareng letlapanyana.

Ke le emong wa basebeletsi ba hao, ke ne ke tsebisa hore maemo ana e re robalang ho wona mona polasing ha a matle ho hang hobane, le difahleho tsa rona dia senyeha, mmele ya rona e tsoha e le bohloko hoseng. Ha re kgone ho e sebedisa ke maemo ana e re dulang ho ona a seng matle.